Go na le makgabe kgotsa letlalo, e fela moaparo o ne wa fetoga mo dingwageng ka gore gona jaanong re apara seshweshwe kgotsa lesela kgotsa leteisi.

Moaparo wa setso o ka nna wa apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference-e le ko meletlong yotlhe.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o e leng gore o montle, ke moaparo wa Sezulu ka gore o akaretsa mebala yotlhe ya Aforika Borwa.

Sexhosa ke tsone tse dirang gore bana ba le bannyane ba apare diaparo tse dikhutshwane.

Ee, mefuta ya fashion-e, dibaga le diaparo, di bontsha ka mefuta e farologaneng le ka mmala kgotsa mebala e e farologaneng gore motho ke wa setso se se feng, mme seno se dira gore motho a nne le boitshupo jo bo feleletseng jwa gore o tswa ko setsong se se feng.

Mosadi ga e sena fetsa go nyalwa o tshwanetse ke go apara khiba le mogagolwane, gore a itshupa gore o nyetswe ebile ke ngwana wa Setwana.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka lesela le e leng gore le bidiwa leteisi, mme leina la moaparo wa seTswana leo ke le itseng le bidiwa seshweshwe.

Ke nagana gore go na le kamano e kgolo tota ka gore moaparo wa Setswana o e leng gore o tlhakanya le basadi, ke gore o dira gore ba kgone go itshupa jaaka basadi ba Setswana tota, ba ba tswang ko setsong sa Setswana.

Ke nagana gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa gompieno, ka gore diaparo tse ke boitshupo jwa rona, mme ga gona gore re ka di isang ko teng, mme re tshwanetse ke go diaparo gore re itshupa gore re tswa ko setsong se se feng.

Mo ditsong tse dingwe basadi ba rotloediwa go apara ka tsela e e siameng e le sesupo sa tlotlo le boineelo. Diaparo tsa setso ke yona tsela ya go boloka ngwao boswa ya rona ka gore ke tsela e e leng gore e bonolo e e dirisiwang gore motho a kgone go itshupa gore o wela kae.

Fashion-e e ya segompieno e thusa ka go rotloetsa go lekana ga basadi le banna, ka gore ga o le mosadi o tlabo o na le kakanyo ya gore o ka apara sengwe le sengwe se se tswang ko banneng. Mme ke dumelana le ntlha e ka gore re le basadi re batla go ikutlwa re gololosegile ka selo se e leng gore ra sa apara, mme re tlabe re batla go apara sengwe le sengwe go sa kgathalesegeng gore ke sa banna.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi, segolo-segolo ikonomi a dirile gore basadi ba fetole mokgwa e leng gore ba apara ka gone, ka gore ga e le gore mosadi o tsena kwa lebenkeleng ebile o fitlhela sekipe sa banna se e leng gore se tlhwatlhwa tlase, mosadi o tla bo a se reka gore a sa apare.

Ke diaparo tse di tshwanang le bo tshiba, megagolwane ya Setswana le diblauso tsa basadi kgotsa dituku tsa basadi.

Ke diaparo tse di tshwanang le dikhiba, mogogolwane ya Setswana le diblauso tsa basadi, le tuku tsa teng.

Diaparo tsa basadi go le gantsi di bontsha maemo a bontle mo setšhabeng, jaaka go gatelela go nna mosesane, bošwa kgotsa dipopego tse di rileng. Ditiro tsa loago le ditebelelo, diaparo tsa basadi gape di ka supa ditsholofelo tsa setšhaba mabapi le seabe sa bone le maikarabelo, le botho jwa bone.

Fashion-e e ka dirisiwa go tlamela ditšhono tsa ikonomi, ka go tshola ditiro le go dira dikgwebo mo fashion-eng go akaretsa batho ba e leng gore ba kgapetswe kwa thoko, mme fashion-e e ka dirisiwa ka mekgwa e e tswelelang, e e siameng go oketsa temoso mo tikologong ya rona.

Ke nagana gore setso sa kwa Amerika ke sone se se ka bakang dikgotlhang gore re seke ra boloka mekgwa ya go apara ya setso sa rona.

Nka dira dihutshe tsa seTswana, dibaga tsa Setswana le diborgate kgotsa marukgwe a Setswana a fashion-e ka gore ke yone fashion-e e apariwang mo segompienong, mme nka dira bonnete jwa gore ke tsenya setso mo teng.

Ke tshiba, mme e na le sekao se se golo ka gore ke yone e e bontshang gore gona jaanong o mosadi ebile o ka ikemela, o mosadi wa lelapa ebile o nyetswe.

Basadi ba dirisa lesela la leteisi gore ba ka ithokela mesese e e farologaneng ya setso.

Di bontsha ka dikgatiso tse di farologaneng tse di leng mo leseleng tsa seaparo seo.

Ke tlile go apara khiba ka gore khiba ke yone e e bontshang gore ke lenyalo le le golo-golo, mme ebile e supa le ene mosadi o e leng gore o a monyala.

Ke diaparo tsa setso tsa maZulu kgotsa diaparo tsa setso sa maTsonga, mme ebile di bidiwa xhibelane.